O ka ba jwetsa hore dipampiri haeba ntho o ne o e bala ka letsatsi la kajeno, ka mora dilemo tse leshome, ha fela o e behile hantle ntho ono bala ka yona o tlo e thola moo mme pampiri e cheap ha e tshwane. Le tsena tsa kajeno di Internet tse re batlang di data tse ngata-ngata tse turang.

Ho e rarolla taba eo e swabisang. Tlametse o kgutlele ho mo motho o e seng yena o mo rometseng molaetsa oo, mme o kope tshwarelo, mme o hlakole molaetsa o swabisang.

Wi-Fi ya setjhaba ke ha ka utlwela ka motho, ke iponetse mme ke bone batho ba bokane Thabong Sebokeng ha ba bokane le phone ya ka e mpontshitse hore moo ho na le Wi-Fi.

E teng tsela ya ho boloka data re lokela ho sebedisa data re e sebedisetsa dintho tsa bohlokwa, jwalo ka o batla dikolo, mesebetsi le dintho tseo re tle be re di sheba Internet-eng mme ho bua le batho jwalo jwalo, o tlametse o seke wa dula o bua dintho tse se nang thuso.

Ha e bane hole jwalo o ka iqalla kgwebo ya ho rekisa data hobane ha hona moo batho ba e rekang teng. Ka nako tse ding e tloha e sale bosiu mme o ka se di toropong tse hole batlana le data. Batho ba bang ha ba no kgona le ho sebedisa di banka ho e rekisa. Sena se bontsha hore tlametse o ipulele kgwebo eo.

Tsela e bobebe ya ho hlalosetsa batho ke ho kena ntlo le ntlo. O ba jwetsa ka tsena, o ka etsa le dipampiri kapa yona pamphlet e hlalosang marangrang ana.

O lokela ho sebedisa data ka nako e itseng mme o e phomotse ka nako e itseng hobane ya tura. Re ka se dule re reka na le data letsatsi le letsatsi.

Ha ke ikutlwe hantle ka sena hobane se ruta bana dintho tse tswileng tseleng, mme le mmuso o tlametse ho di shebisisa hantle. O hanele difilimi tse ka reng tsona tseo ho haswa di bontshwa bana.

Le dihora ke leka ho tsamaisa mosebetsi ka potlako, empa e kare network ya lona ya sokodisa ka lehlakoreng la ka, ke kopa ho tseba hore bothata bo hokae, mme le lokise lehlakoreng la lona.

Molao o hanana le taba ya hore motho a tsamaye a bua maka ka o mong, mme re ka fedisa sena ha re ka rutana ka molao o ha e ba oye phumana motho a buile hampe ka wena. O na le tokelo ya ho mo qosa hobane seo ke tlolo ya molao.

Papadi ya rugby e monate haholo e bontsha matla ka dihlopheng tse pedi le lebelo. Ke tlo o hlalosetsa hore o kgone ho utlwisisa monate wa papadi ya sehlopha ka seng se lokela ho matha se mathe hore sehlopha se seng se seke sa se tshwara, mme ha ba mathile jwalo sehlopha se seng se sa ba tshwara ka bolo se .Ke bona ba hlotseng ha ba qeta ho tlola mola jwalo, jwalo, jwalo.

Nka rata papadi ya ka e bapatsa seyalemoyeng ka tsela ya dipale. Dipale tsena batho ba di bapallang ba qoqe ka yona ka tsela e nngwe le dibohodi di bue ka tse .

Ke rata di-channel tsa SABC hobane di re bontsha di ketsahalo tsa ka mehla le mehla tsa Afrika Borwa le tse hole mafatsheng a mang. E ngwe e ke e ratang le ha e se channel. Ke rata YouTube haholo hobane ditori tse ding le tse ding tse kenang moo mohlang ke di batlang ke tlo di thola, mme ha di no hlakoha hobane di dula di le moo dilemo le dilemo empa tsa SABC nka no di thola se di le siyo tseo ke di batlang.